Ngake ngavakashela ipulazi lezithelo lapho kutshalwa khona izithelo ezahlukene. Ngabona ama-apula namawolintshi akhulayo kahle. Esasiyimfivilithi yami kwakuli aphula ngenxa yomunyu namathekeza awo kwangijabulisa ukuthi izithelo zitshalwa kanjani futhi zivunywa kanjani. Ngangingathanda ukubuka kuleli pulazi futhi ngizozama ezinye izithelo ezintsha. Nanokubona futhi ukuthi kusetshenzwa kanjani, ikahle kahle emapulazini nami mhlampe ngelinye ilanga ngiyoba usomaplazi ohlakaniphile, ngibone ngazi konke ngawo amapulazi ukuthi zenziwa kanjani zonke izinto.

Umasweli uthuthukisa impilo yenhlabathi ngokusebenzisa umanyolo wemvelo, ngokushintsha izitshalo. Lokhu kuthuthukisa umsoco wenhlabathi futhi kuyayigcina ibe nempilo enhle ngokugcina umswakamo nokulawula izinambuzane. Uyakwandisa kwandisa isivuno sakho. Lokhu kumsiza ukuba atshale izitshalo ezinempilo futhi akhiqize izitshalo ezinempilo.

Izindlela ezinobulungiswa zokwabelana ngemithombo yamanzi. Ngokwezolimo zamanje ezibangelwa ukushintsha kwesimo sezulu. Izinselele zokusinda kwamanzi ziya zikhula, kubalulekile ukuthi imiphakathi ibambisane ukuze iqinisekise ukwabelana ngesimo esifanele. Ukuhlela kwemithombo yamanzi, ukusebenzisa izinhlelo zokuhlela ezihlela ukusetshenziswa kwemithombo yamanzi. Ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu kuyo uthola ingxenye yamanzi. Ukwakha izikhungo zokuhlola amanzi, ukuphakamisa izikhungo eziphakathi nemiphakathi ukuze kube nokuhlola nokuqonda isimo samanzi.

Ukukhetha kwamakhemikhali afanele iy'nambuzane ekulawuleni kanye nezifo ezithintwayo kungasiza ukunciphisa umthelela wendawo. Amakhemikhali athile afanele kakhulu ekulawuleni izinambuzane ezithile ngaphandle kokulimaza ezinye izilwane. Ukusebenzisa indlela ezihlanganisiwe zokulawula izinambuzane njengoshintshwa kwezolimo, kusebenzisa izinhlobo zezitshalo ezingamukelekile, izinambuzane kanye nokulawula izinambuzane ngemvelo kunganciphisa ukudinga kwamakhemikhali, ukufundisa abasebenzi ngendlela yokusebenzisa amakhemikhali ngokuhlakani kanye nezindawo nezindlela zokunciphisa umthelela wendawo, kungasiza ekwehliseni imithelela emibi.

Okokuqala kubalulekile ukugqoka i-PPE njengama-gloves imask ezimboza zokuvikela ubuso, lokhu kuzovikela umsebenzi, okwesibili, umsebenzi kumele afunde izindlela zokuphatha izibulali zinambuzane ngokuphepha. Lokhu kuhlanganisa ukufunda imiyalelo yokusebenza ukwazi, ukwazi umthamo olungile, ukusebenzisa kanye nezindlela zokulahla izibulali zinambuzane ngokuphepha. Okwesithathu, umsebenzi kwamele asebenze endaweni enomoya ohlanzekile. Okokugcina okubalulekile, ukuhlola impilo yomsebenzi njengemithambo nempilo yakhe ngaphambi kokuba aqale ukusebenza. Lokhu kuzokwenza ukuthi umsebenzi avikeleke.

Okokuqala, ukwakha izinhlelo zokuqeqesha ezizosiza abanikazi bomhlaba abasha, ukuba baqonde kangcono imakethe, izinguquko zokuqasha nezindlela zokuphatha izinsiza. Kuzobasiza ukuba bathole amathuba ukuze bakhe futhi baqondise izimboni zabo. Okwesibili, kungenziwa imithetho ecacile yokuvikela amalungelo abanikazi bomhlaba ukuze baqiniseke ukuthi izinqubomgomo aziy'khubazeli abanye. Lokhu kuzokwakha indawo yokusebenza eqinile ehloniphekile lapho abanikazi bomhlaba bekhuthazwa khona ukuba basize abanye.

Okokuqala, amaphepha okuphakela kufanele abe nokuqina okuzogcina ukudla okuphephile ngesikhathi sokuthutha. Kubalulekile futhi ukuthi amaphakethe enziwe ngezinto ezingabavuselelekiyo ukuze kugwenywe imfucuza ephezulu ekupakisheni. Ukusebenzisa izinto ezenziwe amaphepha ezivela kwizinto ezisemvelweni noma ezihlaziwayo kuzoba nomthelela omuhle ekuvikelweni kwemvelo. Ukuze ukuze kuphumelele izinto ezisetshenziswayo, kufanele zihlolwe ngokucophelela.

Kungenzeka ukuthi imbewu kaSipho ingamili ngenxa yezizathu ezimbalwa. Okokuqala, imbewu ingase ibe ndala noma yonakele, mhlawumpe ayinaso isimo, sokumila kahle. Okwesibili, inhlabathi ingase ingabi nenhlanganisela efanele noma ingenawo umsoco odingekayo okukhula kwembewu. Okwesithathu, uma ezinisela kakhulu noma kancane kakhulu, kungathinta ukukhula kwezimila, ukushisa noma umswakama ongafanele nakho kungaba nomthelela. Kungenzeka futhi ukuthi imbewu idliwe ezilokozane noma amagciwane asenhlabathini. Lokho kungavimbela ukuthi izitshalo zakhe zingakhuli kahle.

Ukuze ngihlolisise izidingo zokupakisha, zenkampani kanye nemigomo yayo, ngizoqala ngokuxoxa nabaphathi okuthuthukiswa komkhiqizo ukuze ngiqonde imigomo yenkampani mayelana nemvelo, ukusimama kanye nokwaneliseka kwamakhasimende. Ngizobe sengihlola uhlobo lokudla oluzopakishwa, ngabe luyabola kalula? Lufuna ukuvalwa okuqinile noma lufuna ukuhlala isikhathi eside? Ngizobheka nezindleko izinto ezingasetshenziswa ezifana nephepha elingaphinda lisetshenziswe kanye nokuba lula kwendlela yokukhiqiza.